Swilo leswintshwa leswi vumbeke vumundzuku bya ku rhwala nhundzu hi swiporo swi hlaya hlayile tikhampani letikulu lebyikulukumba ngopfu ti endlile leswaku mangutsu ma va lama ma ma ma ma ma ma xiyimo xa le henhla lama ma kotaka ku va ma nga ha tirhisi malahla ntsena kambe ma tirhisa hambi ku ri swo tanihi electric ma kota ku va ma tirhisa electric ku no tinhundzu ta vanhu hala na halawani ti kota ku va ti va leti ti ti nga ti ti ti ti ti hatlisaka ku va ti famba na ku va ti tlhela ti vuya ti vuyi ti fika laha tindhawini leti ti ti ti ti yaka ka tona hi ku hatlisa so hi swilo hi swi swi i swilo leswi swi vumbaka vumundzuku lebyinene swa ku yini swa ku rhwala bya ku rhwariwa ka ti nhundzu hi swiporo yena na swi na na na swiporo na na na na na na switimela swa manguva lamawani i swa tsutsuma a swi fani na leswiya swa xikhale.

mathekisi ma ma ma ndlela leyi yi nga leyi rhandzekaka eka vanhu va ku tala hikuva yi ya hatlisa ku ya fika lomu vanhu va faneleke ku ya kona naswona i swi swi swi swi olovile ku va munhu a ya laha ku nga na mathekisi mathekisi ma ma hinkwako laha munhu munhu un'wana na un'wana a tshama kona hi yo mhaka yi endla swi endlaka leswaku vanhu swi va olovela va tlhela va rhandza ku va va ri va fa va tirhisa wona mathekisi ku tlula ku va va tirhisa swa ku fana na mabazi na na na switimela mathekisi ma olovile ku kumeka ene a ma fambi hi nkarhi nkarhi wun'wani na wun'wanyani munhu wa swi kota ku va a yimisa thekisi a ya kwalomu a yaka kona mathekisi ma tshama ma ri ku fambeni hi yo mhaka swi endlaka leswaku vanhu va twa va rhandza va tsakela ngopfu mathekisi hi ku tlula ti ti ti ti ti ti ti ti tindlela letin'wanyani ti ta kota ku ya lomu ta ta ti transport.

Loko munhu wa bolt ni fika ni langutisa xi ni langutisa xifaniso lexi a xi xi nga a xi nga le ka ka ka ka ka bolt ni kuma ku a hi yena munhu loyi ni byi byelaka ku ta yena a ni khandziyi swi si swi olovile ngopfu swilo sweswo a ni khandziyi and then ni ni n'wi byela a famba because se a hi yena loyi mina ni nga ni ni ni ni nga ni nga langutela yena for vu safety bya mina se a ndzi endli swilo sweswo so ni ta khandziya timovha ta khandziya movha loko e xifaniso lexi xi nga le ka bolt xi nga ri xa yena mufambisi kumbe mudrayivhi wa movha wolowo hi nkarhi wolowo ni vhela ni n'wi byela leswaku a hi eya kumbexana i ta ni a ni n'wi vutisa na nchumu because a hi yena mehe ni langutile loyi a nga a nga le ka xifaniso lexiya xi ya bolt so hi nchumu hi yo mhaka a ndzi khandziyi loko munhu a nga ri kona ku nga ri yena loyi a nga le ka xifaniso lexiya.

Mintlhotlho leyi vadyuhari va nga langutana na yona loko swi ta ka vutleketli bya mani na mani eya hi le ya ku a va swi koti ku va vakhandziyi kahle eka eka eka emathekisini hikuva man'wani ma kona me le henhla ngopfu e man'wanyani ma kona a ma na tipanchinsi tintsinini so a swi ta kota a loko a swi endleka a va fane lama va ma timovha kumbe ti swi va na na na na swilo swa ku sapota va va va vanhu lavakulukumba na na na na hambi ku ri ti seat va swi tiva leswaku leyiwani i sixty lava vakulukumba vanhu lavakulu va fanele va hlayisiwa va tshama laha ku va na ti-sign ta ku lahawani i ti sign ta ku e swikombiso swa ku lahawani ku tshama lavakulu lavan'wani e leyiwa ya swi kota ku yi nga rhwala munhu lonkulu hambi i wa swi kota ku famba kahle hambi va nga swi koti yi nga a nga swi kota ku va a yi khandziya hi ku a hi ku olova ngopfungopfu a nga ri na xiphiqo.

Tibazi ti tala ku tlula ngopfu kumbe ku tlula mpimo hi ku hela ka n'hweti kumbexana hi ku hela ka lembe hikokwalaho ka ku tibazi ti chipile swiharhi tihakelo ta kona ti chipile naswona ti hlayisekile ngopfungopfu ku tlula mathekisi lama matsongo mati mabazi a swi talangi leswaku ma endla etinghozi ngopfu ta le mapatwini a swi fani na ma na tithekisi na timovha leti ntsanana hi yo mhaka vanhu va tsutsumela ngopfu emabazini na le emathekisini na hikuva hikuva swi swi swi swi swi swi swi something ku tlula swimovhana le swintsinini naswona tihakelo ta kona ti ti le hansi ku tlula leswi swin'wanyana i swa swa swa mathekisi vanhu va kota ku va va afford a kahle va kota ku va va kota ku va va hakela kahle va nga ri va nga va nga va nga tshovi ma ma ma swikhwama swa swa vona or bangi ya vona va kota ku va va swi hakela kahle va tlhela va va va va va famba kahle.

Lexi xi endla lexi xi lawulaka tihakelo ta mathekisi i tinhlangano nhlangano leti ti nga kona ta van'wamathekisi ku na lava va control-aku tinhla tinhla leti mafambelo na na na na hinkwaswo na mindzilikano hinkwato hinkwato ta mathekisi ku na tiofisi hi vona lava va decide a hi vona lava va tekaka xiboho leswaku swi ha gonyisa mathekisi ya hina naswona hi mali yo karhi hi karhi hi mhaka ya leswi na leswi na leswi hi vona va bohaka xin'wani naswona hi vona va faneleke hi vona va fane va vekaka milawu lava va va tindzawulo ta mathekisi hi vona va va va va va va va va va tekaka xiboho xa ku hi sweswi mathekisi ya hina ti price ta kona kumbe tihakelo ta kona ti fanele ku engeteriwa hi mali muni naswona hi nkarhi ni nkarhi wo njhani hi vona va tekaka swiboho va lawa.

Mhaka yo mhaka yo vanhu va lomba mimovha loko yo faka yi va yi hakela eya swi pfuna ngopfu mabindzu ya mimovha ku endla mali va kha va swi tiva leswaku e mimovha ya vona yi hlayisekile ene yi ta tlhe yi vuya e swi endla leswaku va kota ku kuma mali yo va ra na ma business ya vona kumbe ku fambisa ma business ya vona va ta kota ku tlhela va xava yin'wanyani ti yin'wanyani mimovha yi engeteleleka ku vanhu va ya ku talatala va swi kota ku va va kuma timovha leti va ti lavaka swi pfuna ku hela vamabindzu lavawani va ta va va va va va va ya mahlweni na mabindzu ya vona ma nga wi so hi yo mhaka swi va pfuna ngopfu ku loko vanhu va ta va ta lomba mimovha ya vona swa va pfuna swin'wana ene va vuyeriwa swi endla leswaku va tlhela va kota ku ya mahlweni na na mabindzu ya vona va tlhela va kota ku va va xava na tin'wanyana timovha leti vanhu van'wanyana na vona va nga ta va tlhela va ta va ta va ta ti lomba so hi yo mhaka va vuyeriwa ngopfu lava vamabindzu ya mimovha.

Vafambi hi milenge va tikuma va nga hlayisekanga emagondzweni ngopfungopfu navusiku leswi swi vangiwa hikuva evan'wanyana va vona va nga ambalanga kumbe swiambalo leswi swi kokaka mahlo leswi swo ka swi nga ri visible hi ririmi ra xilungu se swi endla leswaku va tikuma va va enghozini ya ku va va nga ha chayisiwa hi timovha kasi na va na vafambisi va mimovha na vona a va ringeti ku va va nga tsutsumisi timovha ta vona ngopfungopfu laha ku ka ka tindhawu leti va swi tivaka leswaku lani ku na vanhu ku tala ku va ku ri na vanhu ku na mpensampensa ya ku va vanhu va ndlhula hi kona kumbe va hindza hi kona se hi yo mhaka vanhu va fane van'wamimovha kumbe vachayeri va fane va va na vukheta lebyikulu loko va ri eku chayeleni ka timovha ta vona.

mitlhontlho leyi nga langutana yi nga langutana kumbe leyi vachayeri va mabazi va nga langutana na yona emitirhweni ya vona hi leyi landzelaka va na mitlhontlho leyi va nga langutana na yona i ku va vakhandziyi lava va nga ri ki na nhlonipho leyi va nga ri ki na ku twisisa leyi va nga lava va nga ri ki na ku na na na na ku twisisa kahle kumbe ku vulavula kahle na na na vachayeri va ma va mabazi lava va nga riki na nhlonipho hi yo i yin'wani ya mitlhontlho leyi yi endla yi va va va vachayeri va mabazi va nga va nga va nga langutana na yona na ku va va va nga ri na vuhlayiseki hikuva van'wanyana va hayijekiwa eka mintirho wa yona wa vona hi yin'wani ya mitlhontlho leyi va nga langutana na yona ngopfu vachayeri va mabazi.

Titiraka letikulu ti na mijeko yo tshuka hileswaku ti le ka khombo kumbexani hileswaku ti na ku tika lokukulu i ti ti ti ku a ti fani na na na na movha leti ntsinini hi yo mhaka ti ri na mijeko leyi ya ku tshuka yo ku kombisa leswaku ti ti ti ti i tithiraka i ti hi letikulukumba se ta hi yo mhaka ti va na yini ti va na mijeko leyo tshuka leyi kombisaka leswaku ti rhwele kumbe ta tika ene naswona munhu loyi a ti landzelaka hi le ndzhaka hi a ti landzelaka u fanele ku va na yena a nga fambi hi rivilo lerikulu laha ndzhaku ka tona hikuva tona ti famba hi rivilo leri ntsinini hikokwalahi ka ku va ti ri leti ti kulukumba leti ti tikaka munhu i faneleke a swi tiva leswaku titiraka letikulu a ti nge tsutsumi ku fana na swimovhana leswi ntsinini.

Swivangelo leswi swi endlaka kumbe kumbe ku kokela ndzhaku eka ku famba ka swihahampfhuka i nkarhi kumbexani weather ku hi nga vula maxelo hi mona hi swona leswi swi endlaka leswaku i ku va na ku kokela kumbexana ku va na ku delay-a ka ka ka swihahampfhuka i swi erivaleni ra swihahampfhuka i ma i maxelo lama ma nga riki kahle na nkarhi hi wona wu endlaka leswaku ku va na ku kokela endzhaku ka swihahampfhuka eka rivala ra swihahampfhuka.

A ndzi voni swi fanerile leswaku e vakhandziyi va tlakuseriwa e mali yo hakela e mabazi lembe na lembe hikuva ma ma mali ya kala naswona mali a yi a yi tshama yi ri na yona so swi kahle ku va vanhu kumbexana tihakelo ta mabazi ti nga tshami ti ri karhi ti tlakuka nkarhi na nkarhi. Sweswi ni vona swi ri kahle ku e mali leyi yi nga tshami yi kha yi tlakuka nkarhi na nkarhi va nga tshami va kha va tlakuseriwa tihakelo ta mabazi lembe na lembe hikuva sweswo swi ta endla leswaku vanhu va nga ha khandziyi mabazi ngopfungopfu ku fana na nkarhi na nkarhi lowu mabazi a ma nga tlakuki nkarhi na nkarhi.

Vana a hi vona lava a va faneleke ku endla ntirho lowuwani naswona a swi hlayiseka a swi na a swi hlayisekanga ntiyiso wa mhaka i ku va a ku fanele ku thoriwa vanhu lavakulu lava va nga tirhaka ntirho lowo ku va vona lava va endlaka leswaku vana va tsemakanya etindhawini hi ta hi milenge va nga ku nga tirhi vana lavatsongo lava va nga tiveki nchumu hikuva va va va dirayivhi timovha a va nge va tekeli enhlokweni kambe loko ku ri vanhu lavakulu va ta va tekela enhlokweni hikuva va ta va tiva leswaku ve le ntirhweni lowu lowu va nga tholeriwa wona.

Loko ndza ha endla vutiolori ivi xikanyakanya xa mina xi fika xi yiviwa lexi ni nga xi endlaka i ku va ndzi lavisisa leswaku xi nga va xi yiviwe hi mani ni tlhela ni ni nga pfula hambi ku ri case ya ku va ni lahlekeriwe ni yiveriwi xikanyakanya ni nga tlhela ni ya emahlweni ndzi tiolola hikuva ku tiolola hi xi ku tiolola munhu a nga tiololi hi xikanyakanya ntsena hambi ku ri hi milenge hi ku famba kunene hi ku tsutsuma kunene naswona ka ha ri byin'wanyana vutiolori ndzi nga ya emahlweni ni tiolola ndi ya emahlweni .

Ku famba hi milenge kusuhi na patu lexi ni nga xi endlaka ku hlayiseka i ku va ndzi fambela etlhelo kumbexana etlhelo leri timovha leti ndzi ti ti ti ti yaka e etlhelo leri mina na mina ndi ya ka tona ndzi fambela etlhelo ka tona kumbexani e opposite ya tona ku endlela leswaku ndi ta kota ku va ndi ni vona timovha leti ti ti ti hlanganaka na tona leti ti nga endzhaku a ndzi nge swi koti ku ti vona i ku va munhu a tlhela a xiyaxiya ku endlela leswaku a nga tshuki a chayisiwa hi hi movha i ku va munhu a pfula matihlo a ma a endla hi tindlela hinkwato leswaku wa langutisisa na loko a ri karhi a famba ku a nga chayisiwi movha.

Budget ya ku tirhisa ya i ku tirhisa Intercape na Buscor na My boet yi hambana hikuva munhu i xava thikithi leri yena a vona a titwaka leswaku u ta kota ku va a ri hakela or a ri fikelela naswona ku hambana ka kona hi ku ya eka xifundza xa Gauteng xi ya hikuva u hlawurile xihi naswona hi swihi leswi ndzi nga swi hlawulaka hikokwalaho ka yini naswona leswi ni nga swi hlawulaka i ku hi ri hi xihi lexi xi nga eka Intercape na Buscor na My boet hi hi swihi hi byihi vuhlayiseki lebyi ni nga byi kumaka eka mona hi kwihi na ku hambana loko ni ni ni na na mbuyelo lowu ni nga wu kumaka eka eka Intercape na Buscor na My boet.